Ndicinga ukuba ayilunganga kube kaloku abanye abantu bayakudinga ukusebenzisa iWi-Fi ngoba ezinye izinto ezinintsi zidinga iWi-Fi.

Ewe, kaloku ndicinga ukuba lithala elihle, lixesha licebo elihle elo ngoba kaloku ndizawukwazi ukuhlala.

Ndicinga ukuba licebo elihle elo. Ewe, ndingalentuka, ndingahlala kakhulu neencwadi zam kuba kaloku loo nto iza kundenza ukuba ekupheleni konyaka ndibe neziphumo ezihle.

Kaloku, ntombi, ukuze iyeke iWi-Fi uhlala iqhawuka kwismathifouwni sakho, ndicinga ukuba bhetere uyohlala kwelaa gumbi ifakwe kuyo iW-Fi, ube kufuphi kuyo, ukwenzela izoyeka imana iqhawuka ukwazi ukuhlala uqhagamishelwe.

Ewe, ndiyawumamela unomathothola for ukuze ndive uqikelelo lwemozulu langomso luzaba njani kuba loo nto iye indinike indlela yokuba ndiza kunxiba into enjani ngomso, eshushu okanye ebandayo kuhambo lwam.

Owu, lilungiselelo elihle kakhulu elo kuba yonke into oyenzayo xa ungenelele kwi-router iyakhawuleza iWi-Fi ukusebenza xa ikwi-router.

Ewe, ndicinga ukuba ngumbono omhle kuba kaloku ngamanye amaxesha uye uthi kanti ubungaggqibanga ukwenza umsebenzi wakho, mhlawumbi owesikolo okanye umhlawumbi owomsebenzi obudinga iWi-Fi. Uye ukwazi lo mzuzu usahleliyo apha eteksini ngoba ngamanye amaxesha siye sihlale ixesha elide eteksini okanye ebhasini.

Ndicinga ukuba ibiyingayi yiadiya erayithi leyo kuba kaloku eyamaxabiso amaninzi iza kusibetha ngoba ngokweepokotho abantu abafani and ke zona iinkqubo ezi siyazifuna sonke.

Ndicinga ukuba ayingombono omhle lowo, mntase, wokuba usebenzise i-intanethi kawonke-wonke kuba kaloku ungaphela ungakwazi ukuwugqiba umsebenzi wakho. Ndicinga ukuba uzame ukuinstola i-VPN apha kuwe efowunini. Noko yona, lihlobo olubhetere lokuba ungakwazi ukuyisebenzisa ugqibe wenza umsebenzi wakho wesikolo.

Isichaphazela kakhulu kuba kaloku imali ezilalini yeyona nto enqabileyo futhi ezilalini kuthengwa kwiindawo ezikude. So, iyasichaphazela kakhulu.

Ndingenza ngendlela yokokuba ndihambe ndiye kwindawo evumelekileyo okanye endingafumana kuyo esi sixhobo ukuze ndikwazi ukusifumana.

Yenza umsebenzi omhle kakhulu kuba xa ucimile umbane yona iye siqhubekeke ukusebenza ngenxa yayo.

Ndicinga ukuba ukuba ngaba kunothi kuqeshwe aba bantwana baphuma eyunivesithi aba bafundeleyo ukwenza ufundo lwamaphepha-ndaba kungabhetere ukuze sikwazi ukuva iindaba.

Ndingahamba ndiye kwilokishi engaphaya kwale lokishi ndihlala kuyo ndiyokujonga ukuba ayifumaneki na kuba kaloku funeka ndifike ndijonge ukuba iyafumaneka. Uba ayifumaneki ndiphinde ndikhwele ndihambe ndiye edolophini ndiyokuyithenga khona edolophini kuba kaloku funeka ndihlale ndinayo iWi-Fi.

Kukuba kaloku Amapiano ngowona mculo uhambelana nolutsha lanamhlanje. Elona hlobo abaye bawuve ngathi luhlobo lomculo olumandi kubo, alufani nomculo wakudala.

Ewe, zona zisenzele ukuba indlela lula yokuba sikwazi unxibelelwano ngendlela elula ekhawulezileyo, kodwa kukhona ke aba abantu abaye bazisebenzise ngendlela engekhorayithi. Umzekelo, abantu bagezele abantu, abanye bakwazi ukuthatha iimali zabantu zihleli ezibhenkini ngenxa yeendlela ekungazo ngoku.

Ndingakhe ndiyokuzama ukufuna kwindawo esecaleni. Umzekelo, ukuba apha kuthi ekuhlaleni andiyifumani ndihambe ndiyokuyikhangela kwilali engapha kwale sihlala kuyo.

Ngokuba xa iza kufika kupapashwe ukwenzela abantu abasemaphandleni baye kuloo ndawo kuzawube kupapashiwe ukuba mabaye kulinda khona ukuze ikwazi ukuthi xa ifikile ifumane abantu bekhona ikwazi ukusebenza.

Nam, ndithanda uluhlu eli lokudlala kuba kaloku lolona luhamba phambili kule mihla siphila kuyo, lolona lumnandi lolona luhlu lomculo elimnandi.